Okokuqala apho ndihlala khona ndihlala elokishini. Into endiyiqapheleyo ngendawo endihlala kuyo akukho umhlaba ongako ongade utyala kuwo. Kungafuneka uba ndizenzele mna ngokwam ndidibanise mhlawumbi owalapha umhlaba noba ungekho mninzi kangako ndithenge nekhomposti okanye ndithenge nemanyo. Ndifumane indawo apho ndizawukwazi ukutyala khona kuze ndizokhulelwa ngumbona. Noba umbona kumaxesha amanintsi ufuna indawu evulekileyo kakhulu kodwa ndingazama ukwenza ukuzama ukubona uba andinokwazi ukukhupha na noba sisiqhamo or iziqhamo ezimbini zombona.

Ngokucinga kwam, ewe, kungabanceda kungabapha ulwazi kakhulu mhlawumbi kungenzeka ezinye ziluncedo nakwimpilo yakho. Mhlawumbi zingaba ngamayeza bakwazi uzinceda bona kunokuba bahambe baye koomtholampilo. And ngokucinga kwam abantu basemakhaya xa benza izinto benza izinto ngononophelo. Xa nditsho njalo ndichaza uba akusingabantu abathanda uya koonontlalontle, kwiinto ezinjalo. Bayathanda uzenzela bona amayeza ozinceda bona. So, xa ndicinga, yes, kungabanceda ukuthi bafumane ulwazi ngezinye yezityalo abangazifaka ezingabanceda empilweni nezingabahluthisa ezuswini.

Bendizoba sisikhukukazi ngoba ndikholelwa ekwandiseni into. Kuyo yonke into endiyenzayo ndikholwa uba yande kuze nomnye umuntu azokwazi ukubhenefitha kuloo nto leyo endiyenzayo.

Izityalo ezityalwa ebusika zii-carrots, litswele, ziimbotyi, ziiapile, ziiorenji ne-pomegranate.

Umbono wam ngokutya okunkonkxiweyo nokukhenkceziweyo ndingathi akusuko ukutya esingenza angathi kulungile for uba kungatyiwa ngabantu abagulayo mhlawumbi manditsho, abadinga ukutya okunezakhamzimba. Umntu oneswekile ngumntu ofaneleke uba atye iziqhamo ezintsha ezisaphuma emhlabeni manditsho. Oku kutya okukhenkceziweyo nokunkonkxiweyo kwenzela uba kuhlale ixesha elide. Izinto abazifaka phakathi bazifaka zindlulele phambili njengeeswekile, njengeoyili, njengetyiwa zakhona ziyadlulela. Kumntu ofuna odinga ukuphila andiboni uba zinto ezirayithi uba bangazitya.

Ngokucinga kwam ndingathi xa bethetha ngokutya okukhuselekileyo kuthethwa ngokuba ukutya nokutya or mandithi isiqhamo nesiqhamo kumele kuhlale apho kufaneleke khona. Mhlawumbi ukutya okomiswayo kuhlale kodwa. Ukutya okufakwa emkhenkceni kuhlale kodwa kuze ukuthi kwazi ukuhlala ixesha elide. Kodwa ukutya kungahlali nee-chemicals apho kungafanelanga kuhlale khona manditsho.

Into eyenza ukuba kube lula utyala itswele, itswele lifuna ukukhula apho kunelanga khona. So, emva kwendlu kwamanye amaxesha kwezinye iindawo kuba apho ilanga lifikeleleka khona. Enye into eyenza kube nzima ukutyala itswele, itswele xa ulityala alifuni uba uligrumbele kakhulu, lingafuni futhi uba ulifuthamisele like mandithi uwaxinanisele kwindawo enye. Awakwazi ukukhula kakuhle.

Mandithi ndingahlala ndinkcenkceshela njalo because uba ingomi ingawasweli amanzi. Okanye ndifune indlela yoba xa ndingenaxesha kubekho into ezawumane ithe igalela amanzi. Mhlawumbi ndibeke iiplastiki ndiyivule kancinci apha ngaphantsi ezomane igalela amanzi.

Bendingakhetha ikhaphetshu ngoba ikhaphetshu ukuthatha i-steam sayo uyifake emanzini yenza kube nezinye iingcambu. So, bendingakhetha ikhaphetshu.

Ewe, ndicinga uba lungayandisa i-agriculture kwaye lungawavula amathuba omsebenzi kakhulu, kakhulu xa kunongenelelwa ezikolweni. Abo bantu be-agriculture bangene ezikolweni bafundise abantwana ba i-agriculture yinto esaphilayo. Bakwazi ukuzityalela emakhaya. Bakwazi ukuhamba uyothenga izinto zokutyala bazityalele.

Xa kulungiswa umhlaba ndicinga uba kufakwa imanyo kuze umhlaba ukwazi uba fethayli. Ndingazi ke emakhaya uba zikhona ezinye iindlela abazisebenzisayo for umhlaba wabo ukwazi ukuvelisa iziqhamo ezintle zikhule kakuhle. Kodwa into endiyaziyo uba kuthengwa iikhomposti, kuthengwe nemanyo. Uba ikhomposti akusiyo imanyo kudityaniswe.

Ngokucinga kwam ayikho ngoba ngapha eRhawutini i-agriculture akusiyo into engako kakhulu. Zihlukene iindawo ezine-agriculture endicinga uba mhlawumbi bayazi ngayo.